Amasu engingawasebenzisa ukwenza isiqiniseko sokuthi le mithetho ixhumana ngempumelelo, ngingaqale ngimemezele imithetho ngaphambi kokuba isuke indiza, ngiphinde ngibeke amaphepha .

Amasu engawasebenzisa ukuqinisekisa ukuthi abantu bayayilandela imithetho yasendizeni ukuthi ngathi uma abantu sebehleli bengenile, indiza ngaphambi kokuba isuke ngibe bafundele imithetho nanokuthi uma ungayilandeli imithetho, imaphi izinyathelo ezizothathwa ngakuye umuntu. Nanokuthi uma kuhamba isikhathi noma amahora or noma imizuzwana besigibele indiza isemoyeni ngiphinde ngibafundele futhi imithetho yasendizeni.

Kungamele ukuthi aqinisekise ukuba isithuthi angena kuso siphephile, ngaphambi kokuba agibele esizomuyisa lapho okumele aye khona.

Imicabango yokuba lingase ligingqike ibhasi uma lihamba endaweni engahlelekile kahle noma seligcwele kakhulu, kubonakala sengathi lingasuke liyenze ingozi uma ligijima endaweni okungafanele ligijime khona ngoba liyathusa uma ibhasi seligijima kakhulu.

Uvalo lokuba ibhasi ingase igingqike uma ihamba endaweni engahlelekile enobungozi kakhulu noma uma ibhasi isigcwele kakhulu ingasakwazi ukubonakala phambili, ungaba novalo lokungaboni phambili. Uthuke uzitshele ukuthi ibhasi kungenzeka igingqike noma ibhasi igijima kakhulu lapho kungamele khona igijime, ungaba novalo lokuthi kungenzeka ingozi.

Ukuthutha impahla ngojantshi akubizi futhi kuyayonga imali nokuthi uma usazobhekezana nezindleko lapho uyakhona u-save-a.

Ukubhalansisa isivinini kanye nezindleko zama-toll singenza ukuthi abashayeli bashayele ngesivinini esiseqophelweni elikahle elibekelwe amaloli, koda sikwazi ukuthi siphinde sifinyelele ngesikhathi emakhasimendeni ethu. Nanokuthi kuthi imithwalo eya ngandawonye sikwazi ukuyilayisha elolini elilodwa ukwaze sikwazi ukunciphisa izindleko zama-toll, kunokuba sihambe sidiliva ezindaweni ezahlukahlukene sikhokhele ama-toll amaningi ahlukahlukene.

Ukuqonda amathebula ezikhathi zamabhasi endaweni ye-inthanethi kulula kakhulu ukunokubheka endaweni ephrintiwe ngoba isikhathi esiningi, ezikhathi eziphrintiwe zitholakala esiteshini lapho amabhasi aphumula khona. Kunciphisa isikhathi osihambayo uyobheka nanokuthi futhi kwi-inthanethi uthola ngokushesha.

Kwakumele ukuthi ibhasi nebhasi libe khona nendawo lapho abantu abakhubazekile abangakwazi ukuthi bakwazi ukugibela kuyo, baphinde futhi nalokho nendawo abangafinyelela kuyo emabhasini ibe seqophelweni eliphezulu.

Ukuqasha abantu basemphakathini abazokwazi ukuba ibona abahamba ngama-shuttle, abahambisa abantu ngama-shuttle. Baphinde futhi kube khona inzuzo ezolethwa emphakathini uzothuthukiswa umphakathi.

Ukuba ezokuthutha komphakathi uma njalo ngenyanga kube khona lapho ezobamba khona umhlangano, lapho ezizofundisa khona abantu abadala ngokubaluleka kokusebenzisa amabhasi. Kanye nanokuthi benzenjani uma befika phakathi emabhasini.

Ukuba ngizinikeze isikhathi sokuthi ngifike esikhumulweni sendiza ngaphambi kokuba kushaye isikhathi sokugibela indiza, phambi kokuba kusele amahora angamateti ukuba kushaye isikhathi sokugibela indiza.

Ukuba kwakhiwe izikhumulo zamabhasi eziningi lapho kuzoqashwa khona abantu abasendaweni, ukuba bezosebenzisa izithuthi zomphakathi.

Ukuba ngikhokhele ikhadi elifana ne-tag olikhokhelela kanye ngenyanga elikuvumela ukuthi udlule ematholigethi.

Ukuvama kwamabhasi ngamahora ahamba kakhulu kuvame ukwanelisa isidingo kodwa amahora angekho esicongweni, kuvame ukuba nenkinga ngenxa yokungabi namabhasi anele. Lokhu kudala ukulibala kwabantu abahamba ngesikhathi sokusebenza okungajwayelekile, ukuze uhlelo lube nempumelelo kudingeka ukuhlelwa okuvumela ukuvama okwanele kuzo zonke izikhathi. Kube ngokulinganisela phakathi kwezindleko nokuneliseka kwabantu.